Ndzi nga ndzindzakhombo wa movha wa nkarhi wo koma i insurance leyi munhu a va ka ti tekele yona a ti langele yona leyi pfunaka loko movha yi humelela hi khombo kumbe a a humelela hi khombo ra ku va a yiveriwa movha nakambe kutani u ta tivisa va ishurense leswaku movha ya yena ku humelela yini kutani va kota ku lunghisela kumbe va n'wi xavela movha yintshwa a ya mahlweni wa hakela.

Ku va nga kota ku teka mali ya vona eka ti ti ti ti ti switolo leswikulu swa ku fana na vo Pick n Pay, Boxer na tin'wani tixopo letikulu leti endlaka ku va va ya ka tindhawu leti ku horiwaka mudende ka tona va swi va olovela swinene ku va nga ya ka switolo sweswo va kota ku kuma mali.

Ku ti endlela ku ti hlayisela mali munhu a ti pfulela akhawunti na bank leyi a yi tshembaka kumbe a yi rhandzaku leswaku va n'wi hlayisela mali leyi nga va pfunaka loko a humelele ndzindzakhombo kumbe loko ku ri na swo karhi leswi nga na nkoka swinene a faneke a swi endla hi yona swi pfuna swinene loko swiyimo swi nga ri kahle kumbe ku ri na nkarhi lowu swi nga fanela swinene ku a fane a yi tirhisa.

Leti vanhu va tekaka hi leti tivaku ti ri ka ti ka ka ka mabindzu lama ya sungulaka hi n'wamabindzu wa loyi hi ku fambaka nkarhi loko a nga hlayisi mali mi kuma ku bindzu ra yena ra tipholisi kumbe ra timoxari ri fika laha ri waku kumbe yena loko a hundza misaveni lava va ku va sala va muti va sala va tsandzeka ku yisa bindzu leri emahlweni swi vanga swivangelo lava va nga joyina tipholisi leti kumbe khampani leyi ya ya ku fambisa swa ti-insurance-i va sala ku va tikeleka swinene hikuva a va tshembele ka ka ka ka ka n'wamabindzu loyi a nga hundza emisaveni kumbe a nga wa a tsandzekaka ku ya emahlweni loko va yi humelela hi ndzindzakhombo ya ku va va lahlekela hi maxaka kumbe vanghana so va tsandzeka ku kuma ku pfuneka kusuka kwala ka khampani.

Ti ku teka tipholisi ka ti ti ti van'wamabindzu lava va sungulaka mabindzu va ri voxe swi na nghozi swinene loko n'wamabindzu a hundza emisaveni kumbe a wa a tsandzeka ku yisa bindzu ra yena misaveni emahlweni swi vangela lava nga joyina pholisi ku va tikeleka no va humelela hi ndzindzakhombo a va tsandzeka ku kuma ku pfuneka hi ku bindzu a ra ha koti ku ya emahlweni.

munhu a faneleke ku ma teka ku tiyisisa leswaku vuhlayiseki bya app ya yena yale bangi yi hlayisekile eku hoxa pin leyi nga na matimba a endla pin leyi nga na matimba swinene ku va pin leyi nga leha naswona ku nga vi pin leyi nga koma kumbe yi olovaku kumbe a tirhisa malembe ya yena yi fane yi va ku nga ri malembe ya yena ku ri pin leyi nga leha .

Endyangwini lowu ku kalaka swifunengeto swa xilahlo loko wo humelela hi khombo swi tika swinene leswiya swo pfula mbanga leyi va yi nga vaviseka yi ngeteleka swinene laha va faneleke va hlanganisa tinhloko va va va kota ku va va hlanganisa mali leyi yi nga ta kota ku ku lahla a swi olovi swinene laha va nga kombelaka na vamuganga leswaku a va pfuni swinene naswona swa tika swi va karhi swi tikisela vandyangu swinene.

Onge yi pfuna hi ku munhu wa swi kota ku teka mali hi siku leri a tsakelaka rona naswona wa swi kota ku teka ntsengo lowu a lavaku wona a siya wun'wana a ta ku tlhela a vuya a teka un'wana endzhaku hi nkarhi lowu a tsakelaku wona.

Xana swi ta lava mali muni xana tliliniki kumbe swa ti medical aid leyi yi languta malembe xana yi khavhara vanhu vangani vandyangu na malembe ya vona vana yi khavhara vangani kusuka ka malembe vangaki ku ya fikela ka vangani nsati vana mhani vatswari ya kha ya va khavhara.

Swi nga va pfuna swinene leswaku va kota ku lava va kalaka va nga kumangiki mpfuno kusuka ka ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla hi swa timali va kota ku ya tibangi va ya lomba swi va ta va olovela swinene hikuva va ta sungula ku hakela loko a hetini tidyondzo ta vona a va hakeli va karhi va dyondza se swi pfuna swinene kwalaho.

Akhawunti ya cheke yi hambane na akhawunti yo hlayisa mali hi ndlela leyi akhawunti ya cheke ya swi kota ku va u hoxa mali u tlhela u ya yi teka ka muchini naswona akhawunti ya cheke ya swi kota ku loko u ri na swikweleti kumbe ku ri na na ndzindzakhombo leyi lavaka ku teka mali i nga ri na mali ya swi kota ku yi pfumala ku yi teka kumbe yi ku hakelela kutani loko u ya hoxa mali endzhaku ka yona yi teka mali ya yona akhawunti ya ku hlayisa mali a yi koti ku humesa mali ka muchini kumbe ku nga se fika nkarhi lowu mi nga nkarhi lowu mi nga pfumelelana na wona na bangi kutani hi yona yi na ntswalo a yi na yi na ntswalo wa kahle.

ku na EFT kumbe va koka kunene loko u nga tirhi.

rhandi yi tikisela loko rhandi yi ri hansi yi tikisela van'wamabindzu ku ku xava eka matiko ya le handle hikuva yi va yi ri hansi loko yi pimanisiwa na timali ta le matiko ya le handle swi olovela va le matikweni va le ka matiko ya le handle leswaku va ta xava Afrika-Dzonga kumbe va endla vuvekisi hikuva mali ya vona yi va yi ri henhla loko rhandi yi ya tlakuka vona va va va endle mali swinene.

Lava va sukaku eka tiko ra Afrika-Dzonga va ya ka matiko man'wana loko yi fika yi cinciwa rhandi eka matiko laman'wana yi va yi ri mali leyitsongo swinene kambe lava sukaka ka matiko laman'wana ya va Europe va ta hale Afrika-Dzonga loko mali ya vona yi cinciwa haleni ku va ku ri mali ya ku tala swinene.

Swikweleti ku va ya hakeriwa lembe na lembe i ku va loko xikweleti munhu a a xi hakerile a hakele yo karhi u pfumeleriwa ku tlhe a vuya a ta teka swilo swo karhi se xikweleti lexiya xi ti komba xi nga heli kumbe xi ri lehile hikuva a karhi a hakela a tlhela a vuya ta teka hakela ta teka hi hi swona ene i ku va va karhi va teka va hakela va teka va hakela ku nga ri ku hakela xikweleti xi ze xi hela ma swi vona.

Mali ya swikweleti ya lembe na lembe a yi tlherisiwi loko munhu a pfala khadi loko munhu a pfala khadi mali leyi a hakela lembe na lembe ya xikweleti yi va yi yi dyiwini ko va ku pfala khadi hi ku ri xikweletini xi nga ha yi emahlweni kumbe ku kula kambe leyi a nga yi hakela le ndzhaku yi va yi dyiwile yi fambile yi fambisa sweswiya kusuka kwalano ku ya mahlweni i va nga ha koloti kumbe i va nga ha ri na swikweleti xa lembe na lembe lexi a fanele ku xi hakela i va hetini e xikweleti xa yena loko a pfarisa khadi ra yena ra swikweleti.

Mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi makhadi ya swikweleti ya hambana hi makhadi lama ku na ti-platinum ku na ti-silver ku na ti-gold ku na ti-private ku na ti-private private banking so mahakelelo ya tona ya hambana tihakelo a ti ringani hi ku ya hi makhadi lamawa kuna lama ya nga chipa ku na lama ya nge le xikarhi ku na lama ya nga le henhle ya vitaka swinene ntsengo wa kona ku ri henhle i xiyimo .

hi n'hweti leyi ni nga ta va ni karhi ni yi hakela tihakelo ta n'hweti na n'hweti xana ni pfumeleriwa ku tirhisa mali muni ni ri hava mali naswona loko mi yi teka ndzhaku mi yi teka hinkwayo xikan'we kumbe mi yi teka hi switsongo katsongo yi ze yi helela kumbe mina na yi hakela hi nexe mali leyi n'hweti na n'hweti leyi ni nga ta va ni yi tirhisini.

ku va mi pfula khadi ku laveka mi ri na twenty rhandzi desposit-a yona ku yi hoxa ka ka akhawunti ya n'wina leswaku akhawunti ya n'wina yi kota ku activate-iwa yi kota ku sunguna ku tirha kusuka kwalano i ta va yi karhi yi tirha akhawunti ya n'wina loko mali yi nghenile leyi ya mudende loko mi mi yi teka kumbe mu withdraw-a a mi teki hinkwayo mi siya twenty rhandi ya ti hakela na ta n'hweti na n'hweti leswaku akhawunti ya n'wina yi va yi karhi yi kota ku tirha kahle i nawu wa bangi a hi lowu hina vatirhi hi ngo ti vekela hi leswi bangi yi tirhisaku swoho i tihakele ta n'hweti na n'hweti leti yi ti tekaka mi va mi siye ku laveka mi va mi siya twenty rhandi ka khadi ra .

munhu loyi a pfula akhawunti leyi yena a yi tsakelaka swi na nkoka swinene i kota ku va a ti hlayisela mali eka yona i kota ku va a rhumeriwa mali a ta yi kuma eka yona naswona swi va swi hlayisekini swinene ku tlula ku va a tirhise akhawunti ya munhu wun'wani leswi nga na vunghozi swinene ku va nga swi tivi ku akhawunti leyi nga va yi ri na swikweleti naswona munhu loyi nkarhi wun'wani a nga vula ku a munhu luya a n'wi endlela vukungundzwani kambe loko a tirhisa ya yena swi va swi hlayisekini swinene i kota ku ya teka mali hi nkarhi lowu a wu tsakelaku u kota na ku ti endlela vuvekisi.

Tindlela to kambisisa akhawunti ya yena ti hlayini swinene munhu a nga swi kota ku nghena ndzeni a burisana na vatirhi va le bangi a kombela xitatimende a kumbe a nga kombela proof of akhawunti kumbe a nga va a tikuma a download-a epe ya bangi yaleye kutani a hoxa vuxokoxoko bya yena bya bangi yaleye le swa bangi vuxokoxoko bya yena bya bangi bya bya akhawunti ya yena a nga byi vona hinkwabyo ku katsa na ntsengo lowu nga kona a ndzeni ka akhawunti leyi a va ku a yi pfurini.

Loko munhu a lava ku pfula akhawunti ya le banga i fane a va ri na pasi ra yena ku nga va ra xibukwani kumbe ku ri va khadi a va ri na papila ro ro leri ri nga na adirese ya laha a tshamaku kona kumbe ku nga va ku ri papila ra le hosini kumbe leri humaku ka ndhuna ro ku u tshama ka muganga wo karhi na akhawunti ya bangi yo karhi leyi a va ku a .